Ke pina tsa ga MmaAusi. Go le gantsi, dipina tsa ga MmaAusi di ka tsosolosa lenyalo, di ka thusa gore lenyalo ga ne le le mo tseleng ya gore le senyege, le ka bakanyega. MmaAusi, o a aga, o a laya, o a ruta, ebile MmaAusi ga latlhe, o tsibosa mosadi gore monna o tshwarwa jang, le gore monna a itse gore mosadi o tshwarwa jwang, le gore mosadi a itse gore tiro ya bonna ke e feng mo teng ga lenyalo, le go tsosolosa lerato, la e se lenyalo fela, lerato. Ka iphitlhela a kopane le molekane, go na le tsele le tsele, maar-e ga le ile go iketla, la reetsa MmaAusi le ka tswa le bakantse ebile le siamisitse mole le mole.

Mmino tsa setso go le gantsi di a farologana, mmino tsa setso ne di tseelwa tsia, re itse gore baTswana ka nako ya ngwao ba apara makgabe kana diope, go bontsha gore ba tlhompha setso sa bone. Di ne di kaya gore ngwao e , e baka se se , jaanong nou jana, sengwe le sengwe se fetogile, bašwa ba fetogile, di mmino tsa setso ga di sa tseelwa matsapa le tsia, jaaka pele. Ditshwantsho tsa botaki di ka fedisiwa ga nako entse e tsamaya, ka gonne go bua nnete, ga ba sa na maatla a tshotlakako jaaka pele, and-e go santse go na le botaki ba e leng gore ba siame, ga e se gore ba santse ba na le borukutlhi mo go bone, ba santse ba le kgopo.